Social media tanihiloko yi ri na vanhu vo tala va ku hambanahambana, yi nga va yin'wana ya switirhisiwa leswi hangalasaka mahungu lama hoxeke kumbe mahungu ya mavun'wa. Hikuva munhu un'wana na un'wana hambi ku ri munhu loyi ndzi n'wi tivaka kumbe u nga n'wi tiviku, a nga tsala mavun'wa hi swihi na swihi. Van'wana va tlhela va swi tshemba hikuva va swi vona kwalomu ka ti-social media.

Ku tirhisa WhatsApp eka manguva lawa yi na mbuyelo wa ku va hi kota ku kumana hi xihatla, hi kona kota ku bula swin'wana na swin'wana kumbe ku rhumelana swin'wana na swin'wana hi nkarhi wolowo, hi ku hatlisa futhi.

A swi ta ndzi endla ndzi titwa hi ndlela yo biha hikuva munhu a nga tsala njhani mavun'wa hi mina, ku ve ndzi laha a fanele a endla vulavisisi bya ntiyiso eka mina n'winyi. A kota ku tiva ntiyiso hi mina kumbe hi leswi a lavaka ku tiva swona.

Timfanelo ta vaxavi lava xavaka eka inthanete hileswaku, vaxavi va fanele va va va karhi va tiva leswaku xilo lexi va xavaka i mali muni. Ntsengo wa xilo lexi va xi xavaka ntsengo wa xilo xin'wana na xin'wana wu fanele wu va wu ri kona wu voniwa hi munhu un'wana na un'wana. Xin'wanyana nawu wu pfumela leswaku loko munhu loyi a xavaka a nga ha swi lavi swilo sweswo a nga swi xava, a nga ha swi ala kumbe a swi tlherisela ndzhaku.

Vanhu lava dumeke va vaviseka loko va vona va tsariwe mavunwa eka maphephahungu. Hikuva va mindyangu ya vona, va tshemba leswi swi va ka swi tsariwile eka phephahungu rero. Van'wani vana va vona va fika va hlekiwa kumbe vulavuriwa ku biha eswikolweni hikuva vatswari va vona va tsariwile mavunwa eka maphephahungu yalawa.

Ku tirhisiwa ka ti-cellphone swi cince ngopfu hi ku ya hi malembe hikuva, enkarhini wa khale a ku tirha ti-cellphone te to a ti endla tinqingho kambe ti-cellphone ta sweswi ti kota ku endla swilo hinkwaswo. Swa ku nghena ka inthanete .

Xiyenge xa mahungu xi fanele ku katsa leswaku a xi hembi, a xi vulavuli mavunwa, nakona xi hlamusela ntiyiso ntsena. Ku tiyisisa leswaku vaxavi va phephahungu rero kumbe timagazini teto, va xava va karhi va ri na ntshembo leswaku va ya kuma ntiyiso ntsena hi swa mitlangu sweswo kumbe i munhu wo karhi yaloye a tlangaka ntlangu wo karhi.

Pulatifomo ya mahungu ya xidijitali, ndzi twa ku ri leswinene hikuva munhu wa kota ku vona mahungu hambi va ri kwihi kumbe kwihi hi ku vona eka tiinthanete kumbe eka tinqingho ta yena. Hi ndlela yaleyo swi va swi swi olovile swinene leswaku a vona mahungu hambi a ri eka ndhawu ya le kwini ni kwini.

Vunene byo xava data loko ku u ri yo tala loko u ri xichudeni hileswaku, a yi nge ku heleli hi ku olova nakona u nga kota ku vona swo tala kumbe ku lavalava swo tala swa xikolo hi yona. Kambe vubihi bya kona hileswaku, loko yi tele ngopfu u nga hetelela yi nga hetelela yi ku kanganyisile u ti kuma yi karhi yi ku onhela eka swa xikolo hikuva se u vona leswi swi nga ri ki swa xikolo, u langutela ngopfu eka swona.

Magoza lawa ndzi ya tirhisaka ku xava data, i ku nghena eka app ya Vodapay, ndzi lava data leyi yi va ku yi ri na ntsengo lowu ndzi nga kotaka ku xava wona, ndzi xava yona. Ndzi tirhisa netiweke ya Vodacom hikuva, ku ri yona netiweke leyi antswaka swinene hi makhomelo ya kona eka ndhawu leyi ndzi tshamaka eka yona.

Byela leswaku va nga zi va ti karhata hi ku lava ku ti hlanganisa na Wi-Fi ya mina, tanihiloko yi nga nyawuli. A ndzi ta va byela leswaku a va ti xaveli data ya vona va tirhisa yona.

A ndzi se tshama ndzi va na xiphiqo xo fikelela vuhlanganisi bya Wi-Fi, tanihiloko eka nkarhi wa sweswi ndzi nga ri na.

Ya ku ya ku lemuka mbulavulo, i i ku tirhisa ti-app to karhi eka riqingho ku nga va ku ri ti-app ta ku fana na kumbe Facebook kumbe swin'wana na swin'wana, leswi nga kotaka ku lemukisa mbulavulo wa vanhu kumbe wa swo karhi.

Leyi ku tirhisa ti-app ta ku burisana swi nga va na yona evuton'wini bya mina, hileswaku yi pfune swinene hi ku olovisa ku burisana. Ku fana ni WhatsApp, ni nga kota ku burisana na mani na mani eka nkarhi wihi na wihi hi ndlela ya ku olova swinene.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a xava a hlawula network-e ya Vodacom, hikuva hi yona netiweke leyi tiyiselaka swinene. Ti-network-e leti tin'wana ta ku fana ni Telkom na MTN kumbe hambi ku ri Rain, ndzi vona vo tala va karhi va rila hi tona. Hikuva ti tshama ti karhi ti tshika network .

Hi ku vona ka mina ndhavuko wa Vatsonga a wu hlayisekanga hi ndlela leyi eka mavonakule wu kombisiwaka hakona. EAfrika-Dzonga ku na mindhavuko yo tala ya ku hambanahambana, kambe ku na mindhavuko leyi yi kombisiwaka ngopfu kumbe leyi kombisiwaka ngopfu hi tindlela ta kahle eka mavonakule wolowo. Kufana ni ndhavuko lowu nga wa xiZulu hi wona wun'wana wa ndhavuko lowu kombisiwaka swinene, wu kombisiwaka eka mavonakule hi tindlela ta ku saseka, kambe loko swi ta eka ndhavuko wa Vatsonga ndzi vona swi karhi swi ala. Ndzi vona mindhavuko leyin'wana yi karhi yi humelela kambe wa Vatsonga ndzi vona wu karhi wu tikisiwa kumbe ku tika ku ya eku humeleleni.

Eka mfumo lowu nga hi nghenisela Wi-Fi emugangeni wa hina hi rhandza ku khensa kumbe hi rhandza ku kombisa rirhandzu eka wona, tanihiloko Wi-Fi ku ri mhaka leyi nga ya nkoka swinene eka masiku lama hikuva tiinthanete i swilo leswi swi tirhisiwaka hi mani na mani swi tirhisiwaka siku na siku hi ndlela yaleyo hi rhandza ku khensa eka mfumo wa hina.

Ku va vaphakeri va data va nyika nhlayo yo hambana ya swihlanganisi swa data eka vaxavi va vona i ku va vaxavi va nga fani un'wana a nga kota ku xava data leyi yi nga tala swinene yi tlhela yi va yi karhi yi durha swinene. Kambe wun'wana muxavi a nga ka a nga swi koti ku xava data leyi durhaka nakona data leyi va ka yi tele swinene. Hi ndlela yaleyo vaphakeri va va va karhi va ringeta ku antswisela lava va nga kotiki ni lava va kotaka.

Ku rivala hi masiku ya ku hela ka data swi nga endla leswaku ku va na mintsengo leyi nga languteriwangiku, hikuva loko data yi nga ri na masiku lawa yi nga pimiwa leswaku yi ta hela hi wona, swi vula leswaku ni mintsengo ya kona ya data yeleyo yi ta va yi karhi yi ri henhla swinene. Kambe data leyi va ka yi mpimiwile masikwini ya ku hela hi yona yi famba na ntsengo wa yona lowu minkarhi yo tala ku va ku ri ntsengo lowu wu amukelekaka.

Xitori lexi ndzi nga tshama ndzi xi vona eka mavonakule va ri karhi va vulavula Xitsonga i xitori lexi a xi vitaniwa Giyani Land of Blood. Xitori lexi i xitori lexi a xi endleriwa etindhawini ta Matsonga leti ku nga le Giyani. Hi ndlela yaleyo xitori hinkwaxo a ku ri xitori lexi ku vulavuriwaka Xitsonga, sweswo swi endle ndzi titwa ndzi karhi ndzi tsaka ni ku tinyungubyisa hi Matsonga hikuva swin'wana se a swi va swi karhi swi vonaka leswaku swi famba kahle ku fana ni switori leswin'wana swi vulavuriwaka hi tindzimi to karhi.

Eka ti-video leti ti nga vanhu vakona va nga ambalangiki kumbe va tirhisaka swidzidziharisi ku va ku ri mhaka yo biha swinene hikuva eka vana va hina va dyondzisa mahanyelo ya ku biha. Vana va nga hetelela va languta sweswo va vona ingaku hi byona vutomi bya kona lebyi hanyiwaka eka masiku hinkwawo. Kumbe va nga hetelela va languta van'wana va navela ku va va karhi va kha va endla leswi vanhu lava nga le ka tivhidiyo va endlaka swona. Hi ndlela yaleyo swi va swi karhi swi nga amukeleki kumbe swi va swi karhi swi nga sasekanga eka vana ni vatswari.

Ku rhurhumela ku tirhisa foni ku rhumela hungu swi na switandzhaku leswinene na swo biha, hikuva switandzhaku leswo biha ku va ku ri leswaku hungu leri u ri rhumelaka ri va ri nga hlayisekanga, wun'wana na wun'wana loyi a va ka a khome foni ya munhu loyi u nga n'wi rhumela hungu rero a nga kota ku ri twa hungu leri wena u ri rhumeleke. Kambe eka switandzhaku leswinene hileswaku, loko u rhumela hungu, hungu rero ri fika hi nkarhi wolowo nakona ri nga ha tlhela ri hlamuriwa hi nkarhi wolowo. Sweswo swi va leswinene hikuva swi endla mbulavulo wu va lowu wu nga kahle wu tlhelaka wu hatlisa.

Data kumbe data bundle i swilo leswi swi kumekaka eka tiinthanete, leswi kumekaka eka ti-network hinkwato, leswi swi kotaka ku tirhisiwa hi munhu loyi a nga na smartphone. Tanihi loko data bundle ku ri swilo leswi tirhisiwaka ku fikelela eka tiinthanete kumbe ku tirhisa ti-Facebook-u hambi ku ri ti-WhatsApp, swilo swin'wana na swin'wana sweswi swi lavaka inthanete xi tirhisiwa hi ti-data kumbe data bundle. Sweswo i xilo lexi kotaka ku xaviwa hambi ku ri emavhengeleni kumbe hambi ku ri hi cellphone banking.

Xivangelo xa ku va eka masiku lawa data yi kumeka yi karhi yi durha swinene, i ku va vanhu vo tala eka masiku lawa va ri karhi va tirhisa ti-smartphone. Nakona i ku va vanhu vo tala eka masiku lawa, ku ri vanhu lava tirhisaka ti-Facebook-u, ti-WhatsApp-u ni ku tsala swilo swo karhi swo hambanahambana va karhi va tirhisa tifoni kumbe inthanete. Sweswo hi swona swi endlaka leswaku xivangelo xa data xi va nxavo wa kona wu ri henhla swinene. Tanihi loko va swi tiva na va tinetiweke leswaku hambi data xava tanihiloko va lava ku yi tirhisa.

Hi nxavo wa data swinene ndzi nga vula leswaku nxavo wa data wu le henhla swinene hi ndlela yo chavisa. Minxavo ya data yi va yi ri henhla swinene, na vanhu lava xavaka data va va va tele swinene. Sweswo hi swona swin'wana swa xivangelo xa leswaku minxavo ya kona yi va yi ri henhla. Na matirhiselo ya data ya va ya ri henhla tanihiloko un'wana na un'wana loyi a nga na smartphone u va a ri busy hi WhatsApp, kumbe hi ti-Facebook kumbe hi swin'wana na swin'wana sweswi swi kumekaka eka inthanete. Ndlela yaleyo swi endla leswaku matirhiselo ya data ni nxavo wa kona, swi va swi ri ehenhla hi ndlela yo chavisa.

Leswi munhu a nga swi endlaka hi riqingho ra yena hi ku tirhisa data swi tele swinene. Munhu a nga kota ku fonela un'wana hi ku tirhisa data eka WhatsApp, a nga kota ku tirhisa Facebook leyi ku tirhisa data, kumbe a nga kota ku tsalela kumbe ku tsala mitirho ya ya le xikolweni, kumbe emitirhweni yaleyo a tirhaka yona hi ku tirhisa data. Leswi data yi swi endlaka eka riqingho swi va swi tele swinene, leswi swi endlaka leswaku ni matirhiselo ya kona ya va ya ri henhla swinene.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data swi hlayile swinene, xin'wana xa kona munhu a nga kota ku fonela un'wana loyi a nga kule hi leswi vuriwaka voice call kumbe video call hi ku tirhisa data. Munhu a nga kota ku ti apulayela mitirho yo karhi hi ku tirhisa riqingho ra yena ntsena loko a ri na data. Xin'wani munhu a nga kota ku vona swihi ni swihi leswi a lavaka ku vona swona, ku hambi ku ri mitlangu ya bolo, ku ri switori, kumbe ku ri tifilimi, hi ku tirhisa data ntsena loko riqingho ra yena ri na data. Swo tala leswi fikelelekaka ka hi data swi va swi tele.

Data a yi hambananga na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva leswi endliwaka hi Wi-Fi na data yi nga swi kota, ntsena ku data yi va yi yi ri na mfikelelo wa leswi munhu a lavaka ku endla swona. Tanihi loko munhu a lava ku endla swilo swo tala hi data swi ri fanele a va a xavile data ya yena na yona yi tala. Kambe matirhiselo ya kona ya Wi-Fi na data ya va ya nga ri na ku hambana.

Ku pfaleriwa ka data i ku va data yi va yi herile, hi ndlela yaleyo data a yi nge kumbe riqingho a ri nge he koti ku tirhisa swilo leswi swi lavaka data ku ri swi tirha. Sweswo ku va ku ri swona leswi vuriwaka ku va ku pfaleriwa ka data.